Rapolasi e motjha ke ka mo eletsa ka ho latela. Tseba mmaraka wa hao, bahlahlobi ba mmaraka, lekola hore ke mang ae nang le tlhoko ya dihlahiswa tsa hao. Ekaba barekisi, bo rakgwebo kapa barekisi ba bang. Theha bo qhekellano le bareki, etsa dipapatso, bapatsa seo o se rekisang ho baahi, di le mabenkeleng. Hlahisa thepa ya hao mananeong a tshwanang le bo televishene ha mmoho le seyalemoya.

Ee, ho bolela nnete, ke ile ka utlwela. Maemo a mahlabisa a basebetsi, ho sefane ka ditshwantsho tsa polokeho. Mohlala, ba tlameha ho kenya maseke, diatla moo ho hlokehang, mme le diaparo tsa ho sireletsa, tshusumetso ya tikoloho le bophelo, ho se laole di-chemical-e. Ha eba dibese tsa temo di sebediswa ka tsela e sa bolokehang, basebetsi le baahi ba tikoloho ba ka tshwarwa ke mafu mme ba thole bothata.

Hei! Ka letsatsi le leng kene ke le polasing ya ka moo rene re leka ho mobu bakeng sa temo e tlang. Letsatsi lene le le hodimo empa moya o no hatella, o le matla moya wa teng . Moya ona one o halefile ka matla, o nkela dithota le mafika a mang a phahameng. Mme wa di isa hodimo ka tsela e kotsi. Difate tse kgolo dine di fefowa e ka dipampiri, kgomo dine di baleha empa re lekile.

Ho lwantsha le ho ntlafatsa phepo ho fokotsa tshenyo ya tikoloho, ho tlala carbon footprint. Ho rekisa meroho haufi le bareki, ho fokotsa ho sebediswa ha dikoloi tse tsamaisang dijo, ho boloka metsi temo ya toropo e sebedisa mekgwa e bolokang metsi le temo e kgolo ya dijalo, ho phahamisa moruo wa toropo mme le ho thusa .

Theha brand ya hao e tsebahalang. E ba le Facebook, Instagram, WhatsApp business kapa TikTok, bontsha mekgwa ya hao ya temo ya tikoloho. Website e bonolo e kang Google e ka thusa ho tsebisa bareki ka hore na ke hobaneng dihlahiswa tsa hao di fapana? Bapatsa internet-eng, leqhepeng la hao la Facebook, Instagram, WhatsApp business status le TikTok. Bontsha dihlahiswa tsa hao ho batho ba ratang dijo tsa tikoloho.

Bo rapolasi ba thabile hobane meroho e tla hola hantle. Pula e fana ka metsi a hlokahalang bakeng sa dimela, e thusa hore di hole hantle. Dikgomo le diphoofolo di tla ja hantle. Ha jwang bo sa fumane metsi hantle, dikgomo le diphoofolo di ka hloka dijo. Pula e thusa ka hore dimela di lekanele eleng dijo tsa dikgomo le diphoofolo ho thibela lerole le komello. Ha pula e nka nako e sa ne, mobu wa oma ebile ho kaba le komello e senyang temo. Ke ka hona pula e fana ka monyetla o motle wa ho lema.

Ha ke utlwa batho ba bolela ka mollo o hlahileng polasing ya Frederick. Hothwe e mong wa basebetsi moo polasing, ntate ona bo jele. Hothwe ana bo jele ka tsela e nngwe e makatsang morenaka. Patrick a ne a le siko ha mmoho le foromane ya teng, ke bona hothwe bane ba tswile. E mong wa basebetsi o ne a itsubela cigarette a le ka hara masimo a poone, masimo a poone le nako ya kotulo. A tsubela cigarette ka hara tshimo ya poone, mme cigarette sena sa wela fatshe. Mollo wa kapa, Ya ba eba komello e nngwe.

Ditholwana tseo Afrika Borwa e di romelang naheng tse kantle ke oranges, lemons, . Di tholahala porofenseng ya Eastern Cape le Limpopo di romelwa Europe le Asia. Rena le di-grapes, di tholahala ya Western Cape. Di romelwa UK le Netherlands. Rena le di-avocado, di tholahala porofenseng ya Limpopo di romelwa Europe le China. Rena le mango le panana, di porofenseng ya Limpopo le Mpumalanga. Di romelwa Middle East ko United Arab Emirates e ko Europe.

Ha re bua ka taba ya dihora, dintlha di ngata tse ke tla fanang ka tsona, empa ke nahana ke tla fana ka tse pedi kapa tse tharo. Taba ya dihora e etswa hape ke maemo a kgwebo, re e bitsa market demand. Ha eba mmaraka o hloka dijo ka potlako, bo rapolasi ba tlameha ho eketsa mosebetsi ha mmoho le dihora. Ntlha ya bobedi ke hore ho sena basebetsi ba lekaneng, empa mosebetsi o le mongata ho etsa hore basebetsi ba sebetse dihora tse ngata. Ya boraro ke ho laola leru la mollo, ho hloka dihora tse ngata haholo. Tlo sheba le maemo a lehodimo le ona, ke ona a etsang hore dihora di oketswe.